Khombo ya uri vhathu vha namele thekhisi vho fhira tshikalo tsha tewaho, ndi ya uri iyo thekhisi i ḓo vha i tshi khou lemelwa nga uri tshikalo tshi ḓo vha tsho fhira. Zwa ri swikisa kha uri a i tsha ḓo gidima nga ndila yo fanelaho nga uri i tshi, i ḓo vha i khou lemelwa, zwi nga ita na uri i wane khombo ya badani. Iṅwe khombo ndi ya uri mureili anga ḓi ṱangana na vhalangi vha vhuendi vha nga mu dzhiela maga ane o ya nga u fhambana. U dovha hafhu ha vha uri u yo mureili wa thekhisi u vha o vheya vhutshilo ha vhathu kha khombo nga uri zwi nga itea i sa swike hune ya khou ya.

Vhuḓi ha u shumisa thekhisi u ya mavhengeleni, ndi ha uri u swika zwo leluwa, wa dovha hafhu wa kona u vhuya u na mihwalo wo i ṋamedza a fho thekhisini, wa dovha wa swika na mihwalo yawu yo vhulungea. Vhuvhi ha u shumisa thekhisi u ya mavhengeleni, ndi ha uri tshinwe tshifhinga u nga wana mureili a tshi khou gidima luvhilo lune lwo kalula, tshinwe tshifhinga mureili anga ṋamedza vhaṋameli vhane vho fhira tshikalo tsha uri vha ṋamele thekhisi.

Tsireledzo ine yavha hone hune ha ṋameliwa hone mabisi vhuponi ha hashu, ndi tsireledzo ya nṱha vhukuma. Hu vha hu na vhathu vha ne vha khou langa kana u tsireledza rine vhaṋameli vha mabisi, u a kona u sia na bege dza u wa ya u renga zwiḽiwa kana wa ya wa amba nga luṱingo wo ima thungo na vhanwe, u tshi vhuya u ḓo wana bege dza wu dzo tsireledzea. U nga si vhe wa pfa huna muthu a ne ono hombokiwa a fho mabisini, hu vha ho tsireledzea nga nḓila ya nṱha vhukuma.

Ndo no vha nda fhelelwa nga peṱirolo musi ndi lwendoni, he nda vha ndi hone hu vha hu si tsini na tshiṱitzhi tsha peṱirolo, fhedzi ndo mbo ḓi tsa moḓoroni, nda ima badani, thungo ha bada. Ndo vha ndo fara tshigubu, ndi khou sumbedza goloi dzine dza khou fhira uri ndi khou ṱoḓa thuso, nahone ndo fhelelwa nga peṱirolo. Zwo dzhia tshifhinga tshilapfu vhukuma uri ndi wane thuso nga uri goloi dze dza vha dzi tshi khou ḓa, dzo vha dzi tshi khou fhira vhunga avho vhathu vho vha vha nnḓivhi, a zwi ngo to leluwa u thuse muthu a u, u ne a u muḓivhi musi a nnḓa ha bada ngauri u nga hombokiwa. Fhedzi hu na munwe e a ima nda ṱuwa nae tshiṱitzhini tsha peṱirolo.

Fhethu hune nda tama u hu dalela nga bufho, ndi Dubai. Ndi tama u hu dalela nga uri ndi tshi ita ṱhoḓuluso, ndi wana hu fhethu ho nakaho vhukuma. Ndi wana hu fhethu hu ne vhaendela mashango vha ḓi dzulela u ya vha tshi hu dalela. Na nṋe ndi ḓi wana ndi tshi takelela uri ndi ḓi wane ndi tshi khouya nga bufho nga maṅwe a maḓuvha. Ndi tshi nga toya lwa tshifhinga tshilapfu, ndi vhuya ndo ḓi dzhia na zwiṋepe, ndi haningei Dubai.

Tshivhalo tsha vhathu tshi ne thekhisi ya fanela u vha hwala, thekhisi i fanela u hwala vhathu vha fumi rathi.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona uri tshifhinga tsha mabisi tshi fanela u shunduka, kana tshi fanela u engedziwa, uri muthu a kone u ya ḓoroboni kana a ye hune a khou ṱoḓa tshifhinga tshi ne a ḓo vha a khou ṱoḓa. Mabisi a fanela u vha hone tshifhinga tshoṱhe, a dzulela, a fanela u dzulela a tshi dzhena a tshi bva, u itela uri vhathu vha kone u a wana nga tshifhinga. Muvhuso unga shela mulenzhe nga u khwinifhadza na bada uri mabisi a kone u tshimbila zwavhuḓi. Muvhuso, unga dovha hafhu wa ṋea vhaṋe vha mabisi, u nga vha ṋea masheleni kana wa vha engedza nga maṅwe a mabisi, uri zwi leluwe, ndi kone u a wana a manzhi, nahone nga tshifhinga.

U itela uri ndi sa ite vhukhakhi wa u renga moḓoro une wa ḓo swogodza. Ndi nga ya kha muthu ane a shuma u lugisa mimoḓoro, kana kha muthu a ne u a ḓivhesesa nga ha mimoḓoro uri a bvisele khagala uri uyu moḓoro u ne nda khou takalela, nda u renga, a u nga mphi thaidzo na, kana a u nga ḓo swogodza naa. Ndi nga dovha hafhu nda ya hune ha rengisiwa dzi goloi, nda ṱoḓa u ri vha eletshedze uri moḓoro uyu, kana moḓoro wa mu fuḓa wo raliyo, u tambudza u tshi ḓa gai kana ndi tea u ita mini uri u sa tambudze, ndi zwifhio zwine nda tea u zwi tevhelela musi uyo mudoro ndo no u renga, u itela uri ndi sa ḓi wane u tshi khou swogodza.

Khaedu ye nda ṱangana na yo, musi ndi tshi khou tshimbila nga bisi lwa tshikhala tshilapfu yo vha ya uri eḽo bisi ḽovha ḽi tshi khou gidima nga luvhilo lu ṱuku. Nda ri ndi tshi vhudzisa, a ri e ḽo bisi ḽi nga ḓi tshinyala tshifhinga tshinwe na tshinwe musi ri badani. Zwo ita uri he nda vha ndi tshi khou ya hone ndi swike u lenga vhukuma. Ndo dovha hafhu nda swika ndo neta, nga uri eḽo bisi ḽo vha ḽi tshi khou tshimbila ḽi tshi ima nnḓa ha bada, mureili a tshi khou ṱahisa zwauri eḽo bisi ḽi khou vhilisa maḓi, zwo ralo u fanela u tshimbila a tshi awela. Zwo ita uri ndi vhenge u tshimbila nga bisi lwa tshikhala tshi lapfu.

Masiandoitwa a tshanduko dza mbadelo ya dzi thekhisi, ndi vhona a si a vhuḓi na luthihi, nga uri nga ṅwedzi zwi siya ndo shumisa masheleni a si na vhukono.

A dzi fulufhedzei, nga uri u nga namela u tshi khoya ḓoroboni wa vhudza mureili uri u khou humbela u swikisiwa moḽoni mureili a u tendela, fhedzi u nḓilani kana u tsini na u swika ḓoroboni a u vhudza uri ene a nga si tsha kona u swikisa moḽoni ngeno ovha o tendelwa uri u ḓo swikisa.

Ndo no vhuya nda dzhena kha thekhisi yo dalaho vhukuma, ndo wana hu sa khou imela sa izwi ho vha hu si tshena ho dzula, thaidzo khulwane ro vha ri vhanzhi vhathu vha ne ro ima mureili a dovha hafhu a vha a tshi khou gidima lwo kalulaho, musi a tshi ima vhathu vha tshi kuḓana nga uri thekhisi iyo yo vha yo ḓalesa.

Zwiendedzi zwi thusa vha aluwa u swikelela tshumelo dza mutakalo, nga uri dzi a vhaisa afho hune vha khoya hone kha tshumelo dza mutakalo kana dza matshilisano.

Vha fanela u lavhelesa uri izwo zwiendedzi zwo lugela na u gidima badani, vha dovha hafhu vha lavhelesa uri izwo zwiendedzi a zwi kho ṋamedza vhathu vha ne vho fhira na.

Ndi zwa musi vha bisi ṱhukhu vha tshi khou vhilahela uri vha khou dzhielwa vhathu nga vha dzi thekhisi na nga a vha mabisi mahulwane.

Zwiitisi zwa khuḓano vhukati ha madzangano a dzi thekhisi, ndi musi vha tshi khou kuḓana vho vhudzana uri vha tea u ṋamedza vhathu nga u sielisana fhedzi zwa sa tevhedziwe.

Mbadelo iya vha khagala nga uri roṱhe ri badela ro no namela kana ra badela musi ri tshi khou namela, ha dovha ha fhiwa muthu uyo o badelaho tshiḽipi tsha u sumbedza uri na ngoho o badela.

Dzi nga thusa nga uri vhathu vhoṱhe vha namele tshi endedzi na musi hu tshithihi hu si na u talula uri ndi mualuwa kana ndi muthu muṱuku, fhedzi etsho tshiendedzi tsha vha tshi songo ḓala lwo kalulaho.

Ndi vhona dzi tshi nga shuma, nga uri zwi ḓo leludza kana u leluwa kha vhaaluwa, nga uri tshi endedzi tshi ḓo ṱoḓa hanefho hune vha vha hone tsha ḓa tsha vha dzhia tsha vha isa hune vha khou ya hone.

U shuma u langula u ri nga tshifhinga tshifhio hu ḓovha hu kho ṋamedza thekhisi i fhio kana thekhisi ya nnyi, zwi ita uri na vha dzi thekhisi vha sa dzulele u lwanga tshavho nga uri vha ḓo vha vha tshi khou ḓivha uri vha khou ṋamedza nga u sielisana.

Vha nga thusa nga u endedza vha aluwa mahayani, vha tshi khou vha endedza nga nḓila yo fanelaho ine i mulayoni.

Zwivha kwama nga nḓila i si ya vhuḓi kha mutakalo wa muhumbulo, nga uri u ḓo wana mualuwa a na muhumbulo wa u uri u fanela u ya kerekeni thaidzo a balelwa nga u swikelela tshiendedzi tsha uri tshi mu ise afho kerekeni.

Mbuelo ya u ḓisa madzangano o khwaṱhaho a thekhisi, zwi nga ri thusa uri bindu ḽa vho ra dzi thekhisi ḽi aluwe na vhathu vha wane zwiendedzi zwo leluwa hu sina dzi nndwa.

Ndo no vhuya nda endedza vhathu, zwe nda guda ndi uri u fanela u fara muṋameli muṅwe na muṅwe nga nḓila ya vhuḓi nga uri vhoṱhe vha na pfanelo ya u fariwa zwavhuḓi.